Ya mathomo e tla ba kgwele ya maoto. Kgwele ya maoto ke yona ye e bonagalago le mo thelebišeneng tsa rona, ebile go nale batho ba e leng gore re tsene le bona sekolo, ba e leng gore ba tshameka kgwele ya maoto. Sentle-sentle, ke ge tlabe barutwana ba lekwa gore ba na le bokgoni bya yona na, gore ba kgone go tswelela.

Ke kgwele ya matsogo, le yona ga se bantsi ba e lego gore ba kgethana le le yona. Maar le yona e na le bokamoso jo bo botse, bokamoso jo e lego gore o ka bo kgetha and-e ebile o ka tswelela.

Ke ge baithuti ba bangwe le ba bangwe ba ka ya loeto ba kopana, ba tshameka metshameko eo, e be re bona gore ba na le bokgoni jo bo kang-kang gore ba ka e dlala le bokamoso.

Ke kgwele ya maoto, mo gontsi ke lebelela yona and-e ebile ke e rata thata ke duma nkebe e le nna ke raloka goba ke tshameka yona kgwele eo ko ntle.

Ke kgwele ya maoto ka ge o mongwe le yo mongwe a ithatela yone and-e ebile ba duma gore ba kare ge ba fetsa sekolo ba raloka yona kgwele eo. Re na le go bona ka Kaizer Chiefs le Sundowns ka mokgwa o di tshamekago ka teng, ebile re na le go ya ko ground-eng ya yona eo gore re ye ro ba bogela.

Ke gore batshameki ba ka ipatlela lebala ebe ba tshameka mo for go itlosa bodutu.

Ke lemogile gore motshameko o mongwe le o mongwe o na le moputso wa teng ka ge ba re, botlhale bo tswa lebading.

Mosenyi yo mongwe le yo mongwe, o tshwanetse go otliwa go ya ka go senya wa gagwe.

Sa mathomo re tlo go lebelela gore moatleletiki o goletse ko lefelong lefe, ebile o rutetswe lefelong lefe.

E le ka lebaka la gore mogolo ge a tshameka le ngwana, a ka tla a mo gobatsa ele ka phoso.

Ba tshwanetse ba tlhole molao o o reng motshameki o mongwe le o mongwe yo a dirisang di okobatsi o tshwanetse a kobiwe kapa a otliwe, goba a isiwe ko ba disciplinary hearing.

Gore ba kgone go phela ha botse mo mebeleng ya bone and-e ebile ba kgone go ba le tsebo ya gore ba na le talente ya metshameko na.